Yebo, ngikhumbula ngidlala ibhola nabangani bami, ngizizwa ngikhululekile, ngijabule futhi ngingenazinkathazo. Kungikhumbuza injabulo emsulwa nobungani obuqotho.

Yebo, ngake ngazizwa ngishiywe ngaphandle komdlalo. Kwangihlukumeza futhi kwangenza ngizizwe ngingabalulekile. Bengingathanda ukuthi bengifake eqenjini noma bengikhuthaze ukuze ngizizwe ngihlanganyele nabo sonke sindawonye.

Kungenxa yokuthi izinto ezifana nokudweba, noma ukuthatha izithombe zidinga izinsiza ezilula ukuqalane ngazo. Kulula ukuziveza ezinkundleni zokuxhumana, futhi kunesidingo esibonakalayo semikhiqizo noma amasevisi ahlobene nalokho.

Yebo, ngiyakholelwa ukuthi imidlalo isiza izingane zakhe ubungane obuhlala njalo, ngoba ifundisa ukubambisana, ukwethenjwa, nokuxhumana ngendlela ejabulisayo, nangokwemvelo.

Ngake ngacabanga ukuthi ukupheka ukudla okubonisa, okuboniswa ezinkundleni zokuxhumana kuwubuwula, kodwa ngazama ukupheka okukodwa. Ngajabula kakhulu futhi kwangimangaza ukuthi kungaba ukudambisa ingcindezi nokudla kwangempela.

Ngizizwa nginethemba futhi ngikhuthazekile ngombono wokwenza imali ngokuthanda kwami. Ngiyakwazi ukuzibona ngenza okufana nokuLiyanda ngelinye ilanga. Uma ngisebenza ngokuzikhandla futhi ngilandela amathuba afanele.

Ngiyazwelana, futhi ukuhluleka kungenzeka, kodwa akungikhathazi kakhulu ngoba ngibona ukuphumelela kwabanye endaweni yami eQobozane. Kungikhuthaza kakhulu ukuzama nokungayeki ephusheni lami.

Izinzuzo ezibalulekile kakhulu zihlanganisa, ukuthuthukisa amandla omzimba, ukuphucula isimo senhliziyo, nokuzinciphisa ingozi yezifo. Lezi zinzuzo zihlanganiswa ngokuhlolwa kwamandla omzimba, izinga lokushaya kwenhliziyo, nokulandela izimo zempilo yesikhathi eside.

Izikole zingaqinisekisa ukuqeqesha kwabafundi, ngokubamba izifundo eziqondene nokuphepha nosizo lokuqala njalo. Lokhu kubalulekile kakhulu ukusiza ukuqinisekisa ukuphepha kwabafundi, nokuthi kusetshenziswe izinyathelo ezifanele ngesikhathi sezimo eziphuthumayo.

Imiphakathi ingagcina imidlalo yesintu ngokuyifundisa ezinganeni, ukuyenza izingxenye zemikhosi nemicimbi, nokuyenza itholakale kakhulu ezikoleni nasemphakathini, ukuze izizukulwane ezintsha ziyijabulele futhi iyigcine impilo yabo.

Bengingakhetha ukufunda, noma ukuthuthukisa amakhono ami ku-inthanethi, ngoba lokhu kunikeza amathuba amaningi okwenza imali ngokuzimela, futhi kungakhula ngokuhamba kwesikhathi.

Umsebenzi wendabuko wokudlala i-hopscotch udinga umdwebo nomfula wombala kuphele, futhi ungawubeka kalula epaki, noma ebaleni lokudlala, ngokudweba izikwele emhlabathini ukuze izingane zidlale.

Umsebenzi wokuzilibazisa engingawuthandi kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, wukudansa kwangaphandle, ngoba kuphindaphindiwe futhi kungakhathaza lapho kubonwa kakhulu. Lokhu kungibangela ukukhungatheka ngenxa yokuchayeka ngokweqile.

Izingozi zokuziqeqesha ngokweqile zihlanganisa, ukulimala kwemisipha, ukucindezeleka kwengqondo, nokukhathaleka okukhulu. Izikole zingazinciphisa ngokulawula isikhathi sokuzilolonga, ukufundisa ukuphumula, nokunakekela isimo sabadlali.

URonel uba yindaba ephumelelayo ngoba uhlanganisa ulwazi lwakhe, ukuzibophezela kanye nokufinyelela ku-inthanethi, ukuze anikeze ukuqeqesha okulula ngokusebenza kwabantu abaningi. Okwenza ibhizinisi lakhe likhule ngokushesha.

Mina ngakhula ngidlala umdlalo wendabuko wokudlala ibhola lezandla. Owangihlanganisa umphakathi ngokuletha izingane nabadala ndawonye, ukudlala ngokuxoxa.

Izikolo kufanele ziqinise ukuqeqeshwa kwabafundisi, zinikeleze abafundi imfundo yokuphepha, futhi ziqinisekise ukusetshenziswa kwemishini efanele. Izinyathelo zokuvimbela zifaka, ukufudumala ngaphambi komdlalo, ukuphumula okwanele, nokulandelela izimo zempilo zabadlali.